Ubuchwepheshe budlala indima enkulu ekuthuthukiseni ukunemba nokuthembeka kwesikhathi sangempela kwamathebula ezikhathi zamabhasi, nansi indlela engenziwa ngayo nokuthi isivele yenza umehluko emadolobheni amaningi. Ukulandelela i-GPS yendawo yesikhathi sangempela. Isiza kanjani ke? Amabhasi afakwe imishini ye-GPS ethumela indawo yawo ohlelweni olumaphakathi. Abagibeli bangakwazi ukulandelela izindawo zamabhasi ngezikhathi zangempela. Basebenzisa izinhlelo zokusebenzisa zeselula noma iziboniso zedijithali zesitobhi sebhasi, isibonelo, igugulu amamephu noma uhlelo lokusebenza lokuthutha olubonisa ibhasi uhambo lwamaminithi angu-three, ngokusekwe endaweni yalo yangempela, hhayi nje ishejuli.

Ukuhlola izithuthi zomphakathi kubantu abadala ezindaweni zasemakhaya kudinga indlela ecatshangelwayo, ebeka equlwini, ukufinyeleleka, ukwethembeka, ukuphepha kanye nokuba lula. Nansi indlela imiphakathi neziphathimandla zezokuthutha ezingahlola futhi zithuthukise izinsiza zokuthutha kubantu abadala. Ukufaka phakathi abantu abadala ekuhleleni. Kungani engasebenza? Abantu abadala basiza abahleli, basiza abahleli ukuthi baqonde ukuthi yini esebenzayo nokuthi yini engekho ukwenza kanjena, dala ikomidi eliphezulu laba baluleki bezokuthutha zasemakhaya babandakanye abadala ezinhlelweni zokuhlola noma ukuhlolwa komzila.